Taba ena e ka rarollwa ka ka tsela ya hore e ka ka ho ka hwa kenywa dikolo. Batho ba ba rutwa hore ha ho na tumelo e, e bang e le betere ho feta tumelo e nngwe. Jwalo ka ha batho bongata o ka fumana motho ya itseng kapa phutheho e itseng e nahana hore tumelo ya bona e phahametse tumelo tsa tsa batho ba bang. Re hloka hore re re ithute ho rutwe batho babo rona hore ditumelo kaofela di a tshwana, le Modimo eo re mo rapelang. Ke Modimo ya le mong, Modimo ya mahodimong. Mme ha motho a na le maikutlo a fapaneng le a hao, ha wa tlameha ho halefa, o bone ekare ha se motho.

Ho fuwa seboko o le mosotho, ke ke ntho ya bohlokwa. Hobane o kgona ho ho tseba hore na o amana le le batho ba feng o kgona ho tseba hore o, o ana phoofolo efeng. Ke hore o kgona ho ba le le mafolofolo ao lwantshana le le sefefo sohle tseo, tseo o kopanang le le tsona bophelong. Mohlala, ha re re o, o Motaung o ana phoofolo ya ya tau, o ka iphumana dinthong tsohle tseo o lwantshanang ditekong tsohle tsa lefatshe. O kgone hore o di lwantshe ka ha o tla be o ipha o ikgothatsa ka hore o tau, o phoofolo e kgolo. O morena ke hore o o ka .

Malome jwalo ka ha o tseba hore ke tlameha ho kgutlela mosebetsing bekeng e tlang. Mme ke ne nka rata ho ho botsa hore na ho bohlokwa hore ke apare thapo? Le ha ke se molekane wa ntate, empa ke e le motswadi wa ka le hore na ke tlo e apara nako e kae?

Ke tla dumellana le le rangwane, hobaneng mosebetsi wa banna o moholo haholo mabitleng. O ka fumana e le bona ba ba setseng ba kwaela lebitla. Jwale ho ba leboha, ke hona hore ba fumane dijo ho batho pele.

Molemo wa ho ba le diphoofolo tse ruuweng lapeng, ke bona o, o le mongata ka hore ha ho hlaha eng kapa eng e hlokang phoofolo. Ha ho hlokehe hore le ntshe tjhelete le ilo reka. Mohlala, ha ho ba le mokete kapo lefu ka hare ho lelapa le kgona hore le le tshwae kgomo feela eo e leng yona eo le tla e sebedisa. Mme ha ho hlokeha tjhelete, o ka kgona hore o rekise tse ding tsa diphoofolo. Ee ke a e ja nama ya phoofolo e hlabuweng hae, ebile ke utlwa e le yona e, e monate ho feta ya phoofolo e, e rekuwang ka shopong. Ebile ha ke tshabe diphoofolo tse tse ruuweng lapeng.

Ho bohlokwa hore mahadi a, a ntshuwe. Sena ke se entsweng dilemo ebile e sale e le moetlo o etsuwang dilemong tse fapaneng tse fitileng. Sena ke ho bontsha hore o hlompha lelapa leo o nyalang ho lona, le hore malapa a, a kopane. A utlwane ho ho kopantshwe, sedimo sa monyadi le monyaduwa.

Mmino wa lekeisheneng o, o na le tshusumetso e kgolo moaparong wa wa kajeno. Mohlala, batho ba aparang ba ba ba mamelang mmino wa wa kwaito, o ka fumana ba apere ka tsela eo motho ha a sa tsebe hore ke batho ba mamelang kwaito. A ka nahana hore ke ke ditsotsi kapa ke batho ba nang le le bokwata. Le ha ke soka, ke fumana monyetla wa wa ho tjhakela lekeisheneng, feela ha ke nahane hore ha ne nka etela teng, ne nka fetola tsela eo ke aparang ka yona.

Mosadi wa Mosotho o tlameha ho itshwara ka ka tsela tse bontshang tlhompho ho tswa moaparong ho ho ya boitshwarong. Ho ya ka moo a buang ka teng, moaparo o tlameha a apare mose kapa diaparo tse kwahelang menoto le diphaka, hloohong a rwale tuku ka dinako tsohle a hlokomele lelapa a tsohe hoseng ka matjeke. Ebe yena ya phehang ya kgang metsi, ya hlwekisang, ya fielang mabala, a be le boikokobetso, a be le tlhompho.